Setšhaba kgotsa batho ba tshwanetse go nna le kitso ka didiriswa tsa dithibelapelegi, gore ba kgone go thibela go ima kgotsa gona dipelegi tseo di sa batlegeng, go tshwana le bana ba imang pele ga nako. Seo se ka ba le seabe mo thutong go bana, go ba tsebisa kgotsa gona gore ba kgone go tlhaloganya ka ga thibelapelegi. Go ka nna le di-program mo mafapheng a di-clinic, go tsebišwa ka ga dithibelapelegi tseo. Ke mo bašwa ba ka tlhaloganyang ka tsone. Setšhaba kgotsa batho ba tshwanetse go nna le kitso ka didiriswa tsa dithibelapelegi, gore ba kgone go thibela go ima kgotsa gona dipelegi tseo di sa batlegeng, go tshwana le bana ba imang pele ga nako. Seo se ka ba le seabe mo thutong go bana, go ba tsebisa kgotsa gona gore ba kgone go tlhaloganya ka ga thibelapelegi. Go ka nna le di-program mo mafapheng a di-clinic, go tsebišwa ka ga dithibelapelegi tseo. Ke mo bašwa ba ka tlhaloganyang ka tsone.

Go be tshwanetse gore go nne le sekgala ka nako e le ya Corona. Go be go gore batho bao ba nang le bolwetse ba Corona ga ba fetisisi bolwetse bo o go batho ba bangwe. Go be go. Go be tshwanetse gore go nne le sekgala ka nako e le ya Corona. Go be go gore batho bao ba nang le bolwetse ba Corona ga ba fetisisi bolwetse bo o go batho ba bangwe. Go be go.

Malwetse a o ka bonang kalafi ya one kwa tleliniking ke malwetsi a go tshwana le bo kokwanatlhoko ya HIV, malwetse a go tshwana le bolwetse jwa mafatlha, TB, le bolwetse ba mooko. Malwetse a o ka bonang kalafi ya one kwa tleliniking ke malwetsi a go tshwana le bo kokwanatlhoko ya HIV, malwetse a go tshwana le bolwetse jwa mafatlha, TB, le bolwetse ba mooko.

Bolwetse kankere ke bolwetse ba setlhogo, gone gore motho o na le bolwetse ba kankere ka bona ka letlalo, go tsutsubana ga letlalo kgotsa gona gore letlalo le setsutsubane mo lebeleng kgotsa ka tlase ga legwafa. Bolwetse kankere ke bolwetse ba setlhogo, gone gore motho o na le bolwetse ba kankere ka bona ka letlalo, go tsutsubana ga letlalo kgotsa gona gore letlalo le setsutsubane mo lebeleng kgotsa ka tlase ga legwafa.

Nka dirisa tshireletso eo ya HIV ntle le gore molekane wa ka a tsebe. Botlhokwa gore batho ba sireletsege kgatlhanong le HIV ge ba le baimana, e botlhokwa kudu gore masea ao ba a imileng ba seke ba fetelwa ke twatsi ya HIV. Nka dirisa tshireletso eo ya HIV ntle le gore molekane wa ka a tsebe. Botlhokwa gore batho ba sireletsege kgatlhanong le HIV ge ba le baimana, e botlhokwa kudu gore masea ao ba a imileng ba seke ba fetelwa ke twatsi ya HIV.

Fa go nale bolwetse bja go nna le high blood pressure or-e kgatelelo ya madi, o ka lemoga ka gore o ye clinic, ba go pompe, mme ba gore madi a gago a godimo. Se sengwe gape, o ka lemoga ka gore o ka nna le mo dikologo, o feel-a dizzy. Fa go nale bolwetse bja go nna le high blood pressure or-e kgatelelo ya madi, o ka lemoga ka gore o ye clinic, ba go pompe, mme ba gore madi a gago a godimo. Se sengwe gape, o ka lemoga ka gore o ka nna le mo dikologo, o feel-a dizzy.

Gore batsofe ba tlhokomelege, go ka nna le gore puso e be le seo e fang batsofe kgwedi e nngwe le nngwe, go tshwana le SASSA grant. E ka oketswa go batsofe gore ba kgone go tshela . Gore batsofe ba tlhokomelege, go ka nna le gore puso e be le seo e fang batsofe kgwedi e nngwe le nngwe, go tshwana le SASSA grant. E ka oketswa go batsofe gore ba kgone go tshela .

Ditsela tseo di ka o thusang go laola go ngomoga pelo le go tlhobaela fa o tshwere ke bolwetse jo bo sa foleng ke ditsela tse dintsi. Ditsela tse o ka di berekisang gore o seke wa tlhobaela goba go ngomoga pelo, sa mathomo ke go thoma ka go ikamogela gore o tshwerwe ke bolwetse bo bo sa foleng. Gape o a dirisa dilo tseo tleliniking kgotsa bookelong ba go fileng. O ka ithuta go tshela sentle ka go le go ja . Ditsela tseo di ka o thusang go laola go ngomoga pelo le go tlhobaela fa o tshwere ke bolwetse jo bo sa foleng ke ditsela tse dintsi. Ditsela tse o ka di berekisang gore o seke wa tlhobaela goba go ngomoga pelo, sa mathomo ke go thoma ka go ikamogela gore o tshwerwe ke bolwetse bo bo sa foleng. Gape o a dirisa dilo tseo tleliniking kgotsa bookelong ba go fileng. O ka ithuta go tshela sentle ka go le go ja .

Batho ba ba na go le bogole ba na le ditlhokego tse dintsi, gonne tse di kgethegileng. Fa ba batla go fitlhelela ditiriso tsa boitekanelo, gone go botlhokwa go puso ya rena gore ba ba direle dilo tsa bona tse di ba lekaneng, tse ba ka kgonang go di dirisa. Batho ba ba na go le bogole ba na le ditlhokego tse dintsi, gonne tse di kgethegileng. Fa ba batla go fitlhelela ditiriso tsa boitekanelo, gone go botlhokwa go puso ya rena gore ba ba direle dilo tsa bona tse di ba lekaneng, tse ba ka kgonang go di dirisa.

Fa go na le bolwetse ba HIV, go tshwanetse gore o nne le dijo tse o dijang, le dino tse o di nwang, le tse o sa tshwanelang go dinwa. Go botlhokwa kudu go batho ba ba nang le bolwetse bo gore ba tlhokomele dijo tse ba di jang, gonne o ka tshwanela go di dirisa gore go ntse jalo, go ntse jalo ka mabaka a gore go na le dijo tse dingwe tse di sa tshwanelang ke go jewa, tse di sa lokelang mebele ya bona. Fa go na le bolwetse ba HIV, go tshwanetse gore o nne le dijo tse o dijang, le dino tse o di nwang, le tse o sa tshwanelang go dinwa. Go botlhokwa kudu go batho ba ba nang le bolwetse bo gore ba tlhokomele dijo tse ba di jang, gonne o ka tshwanela go di dirisa gore go ntse jalo, go ntse jalo ka mabaka a gore go na le dijo tse dingwe tse di sa tshwanelang ke go jewa, tse di sa lokelang mebele ya bona.

Bana ba bantsi ba na le boikgogomoso thata gore ba ka ja dijo tsa sekolo. Ga re lebelela kwa morago, go kile go a ba le dipolelo tse di kileng tsa bolelwa gore bomme ba ba apeyang kwa sekolong ga ba apeye sentle, le gonne dijo tse di jewang kwa sekolong ga se tse di loketseng mebele ya bone go ya ka bana. Efela go ya ka di-dietician tse di leng gona ka gare go Department of Education tse di kileng tsa kgetha dijo tseo, go ya ka bona ke dijo tse di loketseng mebele ya bana ba sekolo. E fela bana ge ba thoma go tsenwa ke adolescent go nna le di polelwana ka gare go bona gore dijo tseo ga se tsa ba lokela. Bana ba bantsi ba na le boikgogomoso thata gore ba ka ja dijo tsa sekolo. Ga re lebelela kwa morago, go kile go a ba le dipolelo tse di kileng tsa bolelwa gore bomme ba ba apeyang kwa sekolong ga ba apeye sentle, le gonne dijo tse di jewang kwa sekolong ga se tse di loketseng mebele ya bone go ya ka bana. Efela go ya ka di-dietician tse di leng gona ka gare go Department of Education tse di kileng tsa kgetha dijo tseo, go ya ka bona ke dijo tse di loketseng mebele ya bana ba sekolo. E fela bana ge ba thoma go tsenwa ke adolescent go nna le di polelwana ka gare go bona gore dijo tseo ga se tsa ba lokela.

Balwetse matsatsing a kajeno, ga ba sa kgona go fitlhelela di kalafi tsa bona phakela, ga golo batho ba ba leng mo di phenšeneng, ka lebakeng la gore mo ditleniking le dipetlele go nna le di-line tse ntsi. And-e batho ga ba bereke, di-nurse ga di bereke, di dulela di-social media, ka gonne batho ga ba sa kgone go fitlhelela di kalafi tsa bone maokelong. Balwetse matsatsing a kajeno, ga ba sa kgona go fitlhelela di kalafi tsa bona phakela, ga golo batho ba ba leng mo di phenšeneng, ka lebakeng la gore mo ditleniking le dipetlele go nna le di-line tse ntsi. And-e batho ga ba bereke, di-nurse ga di bereke, di dulela di-social media, ka gonne batho ga ba sa kgone go fitlhelela di kalafi tsa bone maokelong.

Ke akanya gore tlhokomelo ya batsofe e tshwanetse gore e nne teng, le gonne e ka tokafaditswa ka gore puso ya rena goba bao ba leng godimo ba oketse tšhelete ya phenšene ya batsofe, le gonne batsofe ba ka ba le setsekane seo ba se gore ba kgone go access-a di-health care kudu bao ba nang le malwetse a di-chronic. Ke akanya gore tlhokomelo ya batsofe e tshwanetse gore e nne teng, le gonne e ka tokafaditswa ka gore puso ya rena goba bao ba leng godimo ba oketse tšhelete ya phenšene ya batsofe, le gonne batsofe ba ka ba le setsekane seo ba se gore ba kgone go access-a di-health care kudu bao ba nang le malwetse a di-chronic.

Ditirelo tsa di-ambulance ga di sa tlhole di le teng mo ditleliniking le maokelo a mangwe. Jwalo gore ditirelo tsa di-ambulance di nne teng ditleniking le gone di kgone go nna ka pela ge batho ba founa, ba kgone go di kry-a kgotsa gona go di . Go tshwanetse gore go nne le di-ambulance tse dintsi gore ba bangwe ga ba batla ka maokelong a mangwe ba kgone go di kry-a, le ba bangwe ga ba di batla ba kgone go di kry-a. E seka nna gore ge ba bangwe ba kry-ile ambulance ba re sa isitse molwetsi sepetlele or bookelong, sale batho ba tla emela yone e leng nosi. Ditirelo tsa di-ambulance ga di sa tlhole di le teng mo ditleliniking le maokelo a mangwe. Jwalo gore ditirelo tsa di-ambulance di nne teng ditleniking le gone di kgone go nna ka pela ge batho ba founa, ba kgone go di kry-a kgotsa gona go di . Go tshwanetse gore go nne le di-ambulance tse dintsi gore ba bangwe ga ba batla ka maokelong a mangwe ba kgone go di kry-a, le ba bangwe ga ba di batla ba kgone go di kry-a. E seka nna gore ge ba bangwe ba kry-ile ambulance ba re sa isitse molwetsi sepetlele or bookelong, sale batho ba tla emela yone e leng nosi.

Batho ba tshwanetse gore ba berekise ditlhare kgotsa melemo e e tswang maokelong, le gone ba tshwanetse go berekisa ditlhare tseo di kwadilweng kgotsa tseo di prescribe-ilweng ke di-doctor kgotsa dingaka, tseo di nang le mangwalo. Batho ba tshwanetse gore ba berekise ditlhare kgotsa melemo e e tswang maokelong, le gone ba tshwanetse go berekisa ditlhare tseo di kwadilweng kgotsa tseo di prescribe-ilweng ke di-doctor kgotsa dingaka, tseo di nang le mangwalo.

Go nna le kgolaganyo le batho jwalo ka motho o a nang le bogole, go ka thusa gore o kgone go bua ka mathata a o kopanang le one mo botshelong. Go ka thusa gore o kgone go ba le access le dintho tse dingwe mo botshelong ba gago. Go nna le kgolaganyo le batho jwalo ka motho o a nang le bogole, go ka thusa gore o kgone go bua ka mathata a o kopanang le one mo botshelong. Go ka thusa gore o kgone go ba le access le dintho tse dingwe mo botshelong ba gago.